Kuqakathekile khulu ukutlhogomela abantu abalupheleko emakhaya. Abantu abadala basuka baphile isikhathi eside, badinge abantu abangatlhogomela ngombana kunezinto ezinengi abangasakghoni ukuzenza, ngebanga lokuluphala. Izinto ezifana nokukhelela amanzi, ukuguga izinto ezibudisi nokupheka.

Ubudisi obuqalene nemindeni etlhogomela abantu abadala kukuthi, bavamise ukutlhoga imali yokuthengela abantu abadala nemithi abayitlhogako. Kwesinye isikhathi kusuke kunganamali yokuthenga izinto ezinye ezinengi nokutlhoga nabantu abangabanikela iimalezo abazidingako.

Umphakathi ungasiza abantu abadala abahlala emakhaya, ngokubavakatjhela. Babarhelebhe ngokubahlwengisela izindlu. Babakhelela amanzi, babenzele zoke izinto abazidingako nokubathengela izinto ezinjengeengubo kungarhelebha khulu.

Abasebenzi, abasebenza ngabantu abalupheleko, bangabandulwa ngendlela ezokwenza ukuthi bakghone ukusiza abantu abalupheleko nokuthi benze umberego wabo kuhle. Kufanele babasize ngokubanikela ifundo nokuqeqetjhwa ngendlela efaneleko bona, bakghone ukurhelebha abantu abadala.

Kuqakathekile khulu ukuhlonipha abantu abadala ngombana ngibo abaphethe ulwazi lepilo. Ngibo abanelwazi ngamasiko wethu.

Iye, amatlinigi wabomakhambangendlwana ayafika enarheni yekhethu.

I-HIV yingongwana ehlasela amasotja womzimba.

I-AIDS, sigaba sokugcina sokutheleleka nge-HIV. Lapho amasotja womzimba ababuthaka khulu kunasekuthomeni. Umzimba awusakghoni ukuzivikela norhana ukuzilawula.

Umuntu angathola i-HIV namkhana i-AIDS ngaleziindlela ngokobana ngokomseme nomuntu one-HIV and AIDS, ngokudluliselwa kwegazi.

Umlayezo engingawupha umuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV and AIDS kukuthi, ufanele ukudla kuhle. Kufanele nokwenza bona umzimba wakhe uhlale unepilo, ngokuya ukuyokugijima namkhana ukuya ngejimini. Omunye umlayezo kungaba kukuthi, athathe imitjhoga yakhe qobe ngelanga.

Amagadango angathathwa mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV kukuthi, aye ngetliniga eseduze naye. Ukuthi akghone ukuthola imitjhoga efaneleko, okhunye kungaba kuthola umuntu angakhuluma naye.

Abantu bangaziphephisa ngokUberegisa ijazi labekhwenyana namkhana i-condom. Ngokuthatha imitjhoga efaneleko nokusela amavithamini. Nokwenza bona ngaphambi kokuthi babambe iinlonda zabantu, bafake amadlhavu namkhana ama-plastic ezandleni.

Ama-ambulance angangena lula eendaweni zemitlhatlhana, ngokuba namatswayo wendlela aqaquluka ukuthi indlela le iyaphi. Nokuba nezindlela ezihle namkhana ezikhambekako.

Iye, abalaphi bendabuko basathathelwa ehloko nesikhathini sanje.

Awa, iinhlahla zesintu azikafaneleki bona zifakwe emtholapilo.

Awa, angikholelwa bona iinhlahla zesintu zingakwelapha ukugula kwamalanga la, nazingafakwa emtholapilo. Ngombana abantu ababerega emtholapilo basuke bangazi bona iinhlahla zesintu ziberega njani.

UmNyango wezePilo, ungakhuthaza abantu bona neenhlahla zesintu zingabasiza khudlwana. Ngokubayelelisa ngemrhatjhweni, namkhana kumabonwakude. Bangathumela namaphepha azobe ayelelisa abantu ngeenhlahla zesintu nokUberega kwazo.

Awa, ihlangano eyengamele zepilo ephasini, ayiyenzi imizamo yokuthi iinhlahla zesintu, zithathelwe ehloko.

Into engasiza msinya ukufaka iinhlahla zesintu ngemtholapilo kukuthi, kube neenyanga zesintu ngemtholapilo. Namkghana abantu bayeleliswe ngemrhatjhweni nakumabonwakude.

Ngibona bona iinhlahla zesintu, zifanele bona zifakwe ngemabhodlelweni neempakana njengeenhlahla zesimanjemanje.

Awa, abonesi nabodorhodera abakafaneleki bona bafundiswe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu, ngombana abakghoni ukwenza ngendlela abodorhodera besintu bangenza ngakho.

Awa, angiboni bona eembhedlela kufanele abodorhodera basizane nabelaphi bendabuko, kokhunye ukugula. Umuntu nakafuna ukuya kudorhodera uzakuya, namkhana nakafuna ukuya kudorhodera wesintu uzakuya khona bona bamlaphe ngendlela yesintu.

Ngibona bona kungahlangahlangana khulu, emtholapilo nakungaba nenyanga erhatjha iindawula. Ihlole isiguli ntanzi, ukuhlola bona imitjhoga wesikhuwa namkha wesintu ekufuze sinikelwe wona.

Ngibona bona iinhlahla zesikhuwa neenhlahla zesintu kufuze zingabekwa ndawonye. Zesintu kufuze zibekwe ngehlangothini lazo, nezesikhuwa zifuze zibekwe ngehlangothi lakhona.

Awa, angiboni lokho kusazokwenzeka.

Ikambiso efanele ilandelwe, ekubambisaneni kwemitholapilo nabalaphi bendabuko kukuthi, baberegisane kuhle ngehlonipho.

Iye, ngibona bona imitholapilo nayibambisane nabalaphi bendabuko, imitjhoga yabo yesikhuwa kufuze ilethwe ngendumbeni.

Umphathi wezepilo, nguye ongenza isiqiniseko sokuthi imitholapilo nabelaphi bendabuko bayasebenzisana.

Iye, ngibona bona abantu abakwamanye amazwe, bangazisebenzisa iinhlahla zesintu abazifumana emitholapilo yelizweli.

Ukuze iinhlahla zesintu zifumaneke ngeenarheni zangaphetjheya, kungabhaliswa imithi yesintu. Kungabambiswana phakathi komtholapilo yangaphetjheya neyangapha. Kungahlelwa nendlela yokukhambisa imitjhoga le, ngaphetjheya.

Isizo elirhabako, ngilokha umuntu nakatlhoga ukusekelwa ngendlela emsinya, ngebanga lesidingo namkhana isimo akiso.

Iinthuthi zabantu abagulako zirhelebha abantu abagulako, ngerhelebho elimsinya. Ziqiniseka bona iinguli zifika msinya esibhedlela. Zivikela nabaguli ukuthi bakghone ukufika esibhedlela basaphila.

Iintjhijilo ezitholwa ziinthuthi zabagulani eendaweni zemakhaya kukuthi, iindlela zangemakhayeni azisirerhe bona iinkoloyi ezithutha abaguli zingakhamba khona. Okhunye kukuthi, abantu abangemakhaya abakghoni namkhana abanayo inomboro ebangayililisela ukufumana irhelebho lamsinya namkghana ukufumana i-ambulensi.

Iinthuthi zabagulako, ziyabambezeleka endleleni. Iingozi ziyanda begodu abantu abarhelebha iinguli ngaphakathi kwekoloyi, abakghoni ukubarhelebha kuhle, ngebanga lokuthi indlela ayisirerhe namkhana indlela inemigodi eminengi.

Umphakathi ungasiza ngokukhulumisana nomasepalada wangekhethu, ukuthi ulungise indlela. Ukuze iinthuthi zabagulako zikghone ukhamba kuhle. Enye indlela kungaba kukuthi, umphakathi uthuthe isanda namkhana wenze indlela ezingarhelebha ukuthi indlela ibe yihle.

Awa, zesizo elirhabako nezepilo, azifumaneki endaweni yangekhaya.

Awa, amaziko weencimamlilo awatholakali ngendaweni engihlala kiyo.

Awa, amalunga womphakathi akakafundiswa.

Abantu bangayeleliswa emrhatjhweni namkhana kumabonwakude. Abantu ababerega ngezomlilo, bangeza ngeemphakathini ukuqeqetjha abantu ngokuphepha namkhana ngeengozi.

Kulula khulu ukuthi indawo yemitlhatlhana, ilumathe mlilo yoke ngesikhathi sinye ngombana bakha imikhukhu yabo maduzane. Begodu baberegisa izinto ezingenza ukuthi kube nomlilo msinyana khulu, ezifana nepharafeni.

Umraro kungaba kukhwabanisa kweemali ngakwamasipala namkha kungaba kutlhogeka kweemali lezo ukwakha iimbhedlela.

Umraro lo ungararululwa ngokuthi bakhambe namapholisa nabayokuvakatjhela imizi namkha kukhulumiswane nabantu bomphakathi ngokuthi bazokuthola njani irhelebho

Baya ngeembhedlela zangaphetjheya ngoba bazi kuhle tle bona iimbhedlela zikarhulumende azinazo iimfanelo sokusiza abantu.

Isisombulo kungaba kukuthi bafake ama-ambulensi wabo amakhemera namkha bakhambe namapholisa.

Iy,e ngibona ngathi lokho kungaphungula khulu imijeje emtholapilo.

Ungasola amanese ngombana awakamnikeli irhelebho msinya.

Lokhu kubangelwa kukuthi iimbhedlela zikarhulumende zinabantu abanganandaba neempilo zabantu begodu azinazo iimfanelo ezinjengeenhlahla nemibhede nayo iyatjhoda abanawo nama-ambulance nazo zoke izinto ezingarhelebha abantu.

Lezi ziimbhedlela ezingasizo iimbhedlela zakarhulumende iimbhedlela zakhona uyabhadela mawufuna bakurhelebhe.

Lokhu ngekhe kwarhelebha khulu ngombana abantu ababerega eembhedlela zikarhulumende bangajikisa woke umuntu ngobana abafuni ukuberega.

Lokhu kubangelwa kukuthi iinkoloyi lezi zisuka zirhabe khulu uyokurhelebha

Bakghona ukurhelebha ngokuhlisa into ephezulu phezulu namkha ngokurhelebha ngezinye izimo ezidinga amandla namkha amanzi.

Iimpahla abazimbathako zibalulekile ngombana zinendlela yokubavikela ukuthi bangatjhiswa mlilo.

Uvumelekile ukuthi ubize abacimamlilo bazokubhula umlilo nanyana umncani.

Benza amarhubhululo ukutholisisa bona umlilo uthome kuphi.

Ngibona bona lingalumatha kutjhe iinkhotha. Nange umuntu angalahlela igwayi phasi la kune-oli khona namkha kunepetroli khona alahlele igwayi elisatjhisako.

Into engenziwa kukuthi abantu bayeleliswe ngendlela zezinto ezibanga umlilo njengokuberegisa iparafini. Enye into kungenza kungenzwa bona imitlhatlhana le isinduzwe eduze naduze kuze ukghone ukuba nendawo bona umlilo ungalumathi msinya.

Ifledzi inendawo leyo abantu abangakghona ukubalekela kiyo nakunobungozi bemililo namkha kunesinye isehlakalo esibeka amaphilo wabantu ebungozini ngesikhuwa ibizwa bona yi-emergency exit.

Igadango lokuthoma kuqinisekisa bona la kuhlala khona i-petroli kuvaliwe begodu umuntu kose enze ukuthi angathikamizesi iintambo zekoloyi namkha zoke izinto ezingabanga umlilo ekoloyini.

Into yokuthoma engingayenza kubawa izingubo zakade kibomakhelwani. Ngithome ngokuthembisa zoke lezo izingubo ngithathe ingubo yinye ngizimbese ngayo ukuthi ngikghone ukungena nezinye izingubo nginikele abantu ababodwe malangabi yaba. Ngokwembatha izingubo lezi ezimanzi singaphuma soke siphephile ngoba umlilo uthatha isikhathi ukulumatha into ethambileko khulukhulu ingubo.

Isizo lokuthoma esingalinikela abantwaba kuqalisisa bona baphefumula kuhle. Nakukhona umuntu obhalelwa kuphefumula namkha ofenthile singamnikela i-CPR abanye singabaseza amanzi nokutjhega bona

Isizo lokuthoma esingalinikela abantwaba kuqala bona basaphefumula kuhle. Nakukhona umuntu ongakghoni ukuphefumula simnganikela isizo nge-CPR. Abanye singabanikela amanzi namkha siqale bona abakatjhiswa mlilo na.

Ngingathoma ngokumyelelisa ubungozi okuhlangene nokubamba iintambo zegezi amapali lawa wegezi atloliwe bona kunobungozi abantu abakafaneli bona bamthinte amapali lawa namkha intambo lezo ngingenza bona ngimlemukisa nangamavidiyo bona abone ubungozi bokuthinta iimpali zakwa-Eskom.

Wegezi awucinywa ngamanzi ngombana ungayeqela kwamanye amapala aseduze namkha ungayeqela kwezinye izindlu eziseduze. Into engcono engenziwa kuwucima kuwucima ngesanda.

Ungenza isiqiniseko sokuthi ikoloyakho iphephile emlilweni ngokuqiniseka bona la kuhlala khona ipetroli kuhlala kuvaliwe. Nokuthi awuphathaphathi iintambo ezingekoloyini ezingabangela ukuthi ikoloyi ibanjwe mlilo namkha itjhiswe mlilo.

kufanele ahlale anesicimamlilo into ebizwa ngokuthi yi-fire extinguisher ngesikhuwa.

Umphakathi ungahlanganisa imihlangano emawolweni weemphakathi balemukise abantu ngobungozi bomlilo. Bangenza lokhu ngokukhamba imizi ngemizi enabantu abadala abangakghoni ukufinyelela emhlanganweni le bangabalemukisa ngama-pamphlet azobe abalemukise ngobungozi bomlilo. Okhunye bangaya eemrhatjhweni eseduze balemukise abantu ngobungozi lobu.

Iinkhukhula ngilokha imvula nayina khulu ina nangommoya omnengi obangela bona kumotjheke izindlu zabantu ngamanzi amanengi.

Iinkhukhula kanengi zibasendaweni enolwandle namkha indawo ebhodwe lilwandle nemifula namkha indawo enamanzi amanengi.

Lokhu kungabayingozi khulu ngombana ungakghanywa mamanzi namkha wafa.

Ngibona kuqakatheke khulu ukuthi nibase emtholapilo.

umuntu lo osesiqongolweni sentaba lapho kungafiki khona ikoloyi angarhelebheka nake kungaba nesiphaphamtjhini.

Into yokuthoma ekufanele uyiphathe zizinto ezingebhoksini, lirhelebho lokuthoma ezinjengamabhaditjhi, nezinto sokutjhatjha umuntu nakatjhileko. Into enye yesibili ekose uyiphathe yintambo, itende, yisigodo sokukhamba, mamanzi nokudla begodu wenze isiqiniseko sokuthi umbethe amanyathelo afunekako.

Abantu abanokukhubazeka eendaweni zemakhaya badosa nzima, ngesibanga sokuthi abanabo abantu abaqeqetjhiweko bona bangabarhelebha.

Umonakalo otjhiywe yi-COVID-19 mkhulu khulu, ngombana kuhlongakele abantu abanengi eSewula Afrika. Abanye abantu balahlekelwe miberego.

UMuzi lo nguye ekose abhadele iindleko zokufulela ngobutjha.

Isizo lokuthoma enibanikela lona kutjheja bona basaphefumula na. Ngesikhuwa ku-check into ebizwa ngokuthi yi-pulse, etjhegwa entanyeni. Nabangakghoni ukuphefumula, bangenza i-CPR.

Indlela zasemakhaya ezingasi rerhe, ngizo zenza bona abantu bangatholi irhelebho

Iye, ngibona lokho kungaba kuhle khulu bona boke abantu abatjha bahlonyiswe ngamakghonofundwa wokucima umlilo. Lokhu kuyokurhelebha khulu emphakathini.

Imikhangiso efana nale ayikalungi khulu ngemphakathini, ngoba umuntu angakhubazeka khulu kunasekuthomeni ngokulinga ukwenza into engakafaneli. Nabantu abayenzako basuke bangakaqeqetjhwa kuhle.

Amagadango wokuthoma kukuthi umuntu lo athwale isifonyo koke la aya khona, enze bona izandla zakhe zitjhatjha nge-sanitizer, ngaphambi kokuthi abambe abanye abantu. Enye kukuthi bamgijimisele ngetlinigi yangeduze, bona bamhlole.

Awa, abanabo ubuyo abantu abavelelwe yihlekelele neenkhukhula.

Iye, lokhu kuletha umehluko khulu nakwenziwa endaweni amadoda asebenza kiyo, ngoba lokhu bayakuthatha bakuberegise, bese qobe ngamalanga.

Lokhu kubangelwa kukuthi iinhlahla zomgunyathi zitjhiphe khulu, kuneenhlahla zamarerhe.

Imiphakathi ingenza lokho ngokuvakatjhela abantu ngemizi ngemizi, ukukubayelelisa namkha ukubatjela ngezinto ezibalulekile eempilweni zabo.

Iintjalo zisiza khulu ngokulwa namalwele emzimbeni. Zirhelebha amasotja womzimba ukuthi akghone ukulwa namalwele amanengi.

Kunengi khulu ubungozi obungabangelwa mtjhoga womgunyathi epilweni yomuntu. Umuntu angagcina sele agula, aphethwe sisifo esikhulu.

Iinkhukhula ngilokha amanzi nakagcwele khulu, esele akhukhula imizi, enza nomoya omnengi owenza bona izindlu ziphephuke.

Abantu abaduna bangenza ihlangano yamadoda, la bazobe bakhuluma khona ngokubaluleka kokuya emtholapilo nawumumuntu wembaji.

Umraro lo, ungararululwa ngokuthi bakwarhulumende baqale bona abantwaba baberega ngeendlela ezirerhe na.

Ungaberegisa indlela elula yokubonisana. Benze baqale bona zihlukephi iinkambiso lezo.

Ukulatjhwa kwe-TB kuthatha isikhathi esingangeenyanga ezisithupha.

Mina ngithi awaragele phambili.

Lokhu kungaba yingozi khulu eempilweni zabo, umuntu aphelele asesibhedlela, agula khulu.

Imiraro abalaphi bendabuko abahlangabezana nabo kukuthi abantu beza kibo baphethwe kugula besimanjemanje, bafune bona ibapholise ngendlela

Umehluko olethwa amahlelo la kukuthi abafundi babonakala bayinto yinye, ngaphandle kokuthi kube nabentwana bazokubonakala batlhage khulu.

Ukuthi ungatholi umntwana ngaphambi kwesikhathi, namkha usese mncani

Ungakghona ukuzivikela ukuthi ungabi sidisi izinto ezivala umuntu bona angabelethi.

Iye, lanele khulu ilwazi lamaSewula Afrika mayelana nalokhu.

Ngivumelana nabo, iinkhandelambeleko zibanga ukugula okunengi khulu, begodu zitjhugulula umzimba womuntu wesifazana.

Awa, angikukholwa khulu lokho.

Iinkhandelambeleko zizinto ezingathathwa mumuntu ukuvikela bona angabi sidisi.

Iye amajima wokuvakatjha kwabacimimlilo angasiza ukunikela abentwana ngelwazi lobungozi bomlilo.

Ukuhlela umndeni ngilokha abantu ababili nabahlela ukuba nabentwana.

Iye, ngicabanga bona iinqhema ezisekela abaphila nge-HIV zingakghona ukwenza nabanye ukuthi bangasabi ukuyozihlolisela i-HIV.

Abantu basela iinhlahla lezi ezingasi semthethweni ngalokhu.

Awa, abantu besizo wokuthoma namtjhana berhelebho lokuthoma, abafiki ngesikhathi ngeendaweni zemakhaya.

Kubangelwa kukuthi abantu bafuna ukwenza imali enengi ngeenhlahla lezi ezingasi semthethweni. Abanawo namaphepha afaneleko.

Iinkhandelambeleko azibizi kangako. Ungakghona nokuzithola mahala etlinigi.

Iye, iyalapheka.

Iye, ngicabanga ukuthi amadoda nawo angazisebenzisa.

Ilapha izitho zomuntu zomzimba.

Lokhu kubangelwa kukuthi imizimba omkhulu, ibanga ukugula okunengi, okunjenge

Iye, ikhona.

Ungabalilisela umtato.

Iye, bafundiswa ngokwaneleko neskolweni.

Kufanele nenze ngendlela udorhodere anitjela ngakho.

Iye, ngibona bona bangasizakala emaplasini.

Umlilo wegezi awucinywa ngamanzi, lokho kuzokwenza bona umlilo unabe khulu, urhatjheke indawo yoke.

Umtjhoga loyo kufanele uselwe ngumuntu owenzileko.

Iye, lokho kubaluleke khulu.

Uthela umlilo ngehlabathi, namkha ukuwubhula ngazo

Isintu asivumi bona abantu benze ihlelo lokuhlela umndeni, lokhu kubonakala ngathi umfazi akafuni ukubeletha.

Imirhatjho, eminye imirhatjho ayibafuni abantu amaphepha atjhoko bona umtjhoga lo ubhalisiwe kurhulumende.

Kubangelwa kungaberegisi iinkhandelambeleko ngendlela efaneleko.

Kuberegisa umtato ukulilisela abantu berhelebho elirhabako.

Awa, abantu abawalandeli amatshwayo lawo, ngikho lokho okubangela ukuthi babe sebungozini.